Le nkcazelo ndiza kuyisebenzisa ngokuba ndifake iintengiso zokwehla kwamaxabiso kumacandelo wezonxibelelwano nakoonomathotholo, ukwenza umtsalane kubathengi bam ngexesha likaxakeka leholide zikaDisemba. Ndiphinde ndenze isiqinisekiso sokuba ndiba neegusha ezaneleyo ndingaphelelwa yinyama.

Izinto esinokuzityala ngexesha lembalela ngumnqatha, yikhaphetshu, amazambane kunye nombona. Amazambana akhulela ngaphantsi komhlaba loo nto yenza kube lula naxa kubalele. Ikhaphetshu uyakwazi ukuvuka unkcenkceshele ekuseni uphinde emva kwemini unkcenkceshele.

Ukuba negadi apho utyala khona ikhaphetshu, amazambane, iminqatha, itswele ndawonye kulula ngokuba uyakwazi ukuba wohlule phakathi apho utyala khona ube nendawo apho utyala khona umnqatha wodwa. Wohlule uphinde ube nendawo apho utyala khona itswele lakho lodwa. Uphinde wohlule, njalo njalo. Zingahlangani endaweni enye uzohlulahlule. Eyetswele ibe yodwa, eyekhaphetshu ibe yodwa, eyomnqatha ibe yodwa.

Izawuba luncedo kakhulu into yokuba sibuyele kundalashe. Silime imifino, sifuye, sityale iziqhamo, imifino ukwenzela singahlale siyothenga yonke into kumnotho waseMzantsi Afrika owehlileyo. Ingaluncedo sifundise nabantwana bethu bakhule beyazi indlela yokuziphilisa ngokuba sityale, sifuye.

Kungalula ukuba xa ngabe iipesika zakho zithe zaninzi uthathe ezinye wenze ijem. Uthatha iipesika zakho uzixobule uzibilise. Zithi zakuthamba ugalele iswekile, udibanise yonke laa nto ithambe. Uthi usakugqiba uzikhuphele ecaleni uzilinde ziphole.

INorthern Cape yindawo apho imvula inqabileyo khona. Ngoko ii-olives ziyakwazi ukumelana nemozulu yaseNorthern Cape.

Umbona, amathanga, neembotyi ziyakwazi ukumelana nemo yezulu yasehlotyeni ngoba ziyakwazi ukumelana nemvula, ziphinde zikwazi ukumelana nelanga.

Kubalulekile ukuba iintlanzi uzigcine emkhenkceni ukwenzela ukuba zihlale zifreshi zingakhawulezi zonakale, zihlale zikwisimo esihle. Nokwenzela ukuphungula nevumba lentlanzi lingavakali ngokugqithisileyo xa ngabe uzifake emkhenkceni.

Kunyaka odlulile kuye kwabakho ugqabhuko lwesifo umkhuhlane weehagu. Iihagu ezininzi ziye zafa zachaphazeleka ngulo mkhuhlane. Ngoko ixabiso lenyama yehagu liye lenyuka ngenxa yokunqongophala kwazo iihagu.

Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa isakhono se-drone kwezolimo kuba loo nto inceda ekubeni ukwazi ukuqokelela amanzi amaninzi. Amanzi angathi ancede ukunkcenkceshela izityalo ngethuba lembalela.

Into endingamcebisa ngayo kukuba andwendwele amafama ekudala ekushishino lezolimo ukwenzela ukuba afumane amava, iingcebiso, nam ndingakwazi ukubonisana naye ngendlela ezinokuthi zimsebenzele.

Igreyipsi sisiqhamo esikwaziyo ukukhiqiza iindidi ngeendidi zewayini.

Ukufuya iigusha kwenza ingeniso eninzi kakhulu, ingakumbi kumaxesha eeholide zophela konyaka apho kuxhelwayo kwimigidi, imicimbi, imitshato.

Iimveliso zokulima ziba nefuthe elihle kakhulu ekuvuleni amathuba omsebenzi ngoba kufuneke kuqashwe abantu abazawukwazi ukuhlakula, ukunkcenkceshela, ukugada izityalo, ukugada imifino, ukuvuna. Ngoko amathuba womsebenzi aba maninzi.